A ku tirhisa Wi-Fi leyi nga sirhelelekangiki swi ni khombo swinene hikuva swi nga endla leswaku va hacker foni ya wena va ku va teka information ya nkoka ngopfu fonini ya wena u nga swi langutelangi.

Avuxeni, ndzi twile leswaku mi ndzi mi minxavisa Wi-Fi naswona Wi-Fi ya n'wina yi ni inthanete leyi yi hatlisaka swinene so a ndzi lava ku vutisa leswaku mi yi xavisa hi mali muni naswona yi hlayisekile na, naswona ndzi nga kota ku yi tirhisa njhani yi nga ndzi pfuna njhani? Inkomu.

A ndzi se tshama ndzi endla tano hikwalaho ka ku ndzi na ku navela ku hlaya phephahungu.

A va nga papalata ku rhandza mali hikuva makhamba yo tala va tirhisa mali ku va va va va tshembisa vanhu mali yo ka yi nga ri kona eka swihangalasamahungu.

AI ta cinca misava hi ndlela ya kahle na ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva eka swihangalasamahungu wa kuma leswaku AI yi humesa swithombe swo ka swi nga ri ntiyiso kutani swi va swi tika ku va u papalata eka swithombe swa u swi va swi tika ku va u u u vona swithombe swa ntiyiso na leswo ka swi nga ri ntiyiso hi tlhelo lerin'wana swi nga hi pfuna leswaku hi kota ku kuma tinhlamulo kumbe ti ideas leti hi lavaku ti tirhisaka mayelana na mabindzu na swin'wana na swin'wana.

A ndzi ta tshama ndzi fambisa phephahungu phephahungu leri akaka hi miehleketo na na leri vulavulaka hi swilo leswi endlekaka laha emisaveni leswi nga ta pfuna vanhu.

mahungu ya vanhu lava dumeke a hi ya nkoka eka phephahungu ka phephahungu ku laveka mahungu lama akaka yi vaakatiko va hina lama akaka i tiko ra hina mahungu lama kombisaka leswaku ntirho hi nga wu kuma njhani lowu hangalasaka mitirho leswaku vantshwa va ta kota ku kuma ntirho hikuva laha eAfrika-Dzonga hi na ti swiphiqo swo kala ntirho ngopfu.

A ndzi ta yi tirhisa ku apulayela ntirho na ku endla swin'wana na swin'wana hi leswi swi ta endla swin'wana na swin'wana eka inthanete leswi nga ta ndzi tisela mali.

switirhisiwa swo tlhariha leswi swa nkoka leswi hi nga na swona i selulafoni selulafoni, selulafoni ya hi pfuna swinene ene yi na nkucetelo lowunene eka vutomi bya hina bya siku na siku hikuva yi hi pfuna ku lava mitirho yi hi pfuna ku loko u lava ku rhumela mali eka munhu loyi a nga le kule wa swi kota ku rhumela u ri ndlwini so na nkucetelo lowunene ngopfu eka hina.

Mimpfuno yo tirhisa ti chatbot i ku va wa hileswaku wa swi kota ku ku tsala xivutiso xin'wana na xin'wana lexi xi ku karhataka ku tlhela u kuma nhlamulo yo basa paa, so vapfuni va xiviri vanhu va vula leswaku swi nga ha tika eminkarhini yin'wana ku va wu va vutisa swivutiso swin'wana leswi swi nga le mbilwini ya wena kambe hi chatbot u va u va open u wa ntshunxeka hi tshunxeka hi tindlela hinkwato naswona swi lula ngopfu.

Eya eya ina swi lulamile ku va u hakela mali yo tala u dyondza eka inthanete hikuva ku dyondza eka inthanete na ku dyondza eswikolweni hi ku dyondzisa hi munhu wa xiviri na ndzi vona ku nga ri na ku hambana hikuva hi u kuma dyondzo yo fana ntsena wu ti nyiketela eka tidyondzo telo teleto.

Ina, mfumo yi fanele yi endla tano hikuva i swilo swo tala se swa durha lomu handle kambe loko i ri na ti Wi-Fi data na airtime se ta durha so replace loko hi ri na ti Wi-Fi ta kota ku apply a for mitirho na swin'wana na swin'wana leswi hi karataka eka inthanete so na mali wa kota ku endla eka inthanete swi nga hi pfuna swinene.

Ina, swa khumba vuhlanganisi hikuva swi endla swi ta endla ku ri Wi-Fi yeleyo yi yi va slow yi nga vi na rivilo leri faneleke.

Mimpfuno leyi nga yi kumaka eka selulafoni kumbe computer nga va leswaku hi nga ha kota ku lava ntirho ha yona, ha swona swilo sweswo swimbirhi kambe vubihi le byi nga byi kumaka yi nga byi kuma eka swihangalasamahungu ni nga kuma vubihi byo fana na vukhamba hikuva ku tale vukhamba na vuxisi ngopfu so swi nga endla leswaku va hi scammer.

A hi nga vuyeriwa hi ndlela ya kahle hikuva swi tatisa vuhungasi eka un'wana na un'wana.

A ndzi nga lava ku hlaya hi muyimbeleri loyi va n'wi va n'wi vitanaka na Nasty c hikuva a ndzi rhandza vuyimbeleri byakwe swinene.

Swa pfuna ku dyondza eka hikuva a swi nga ku save-vhela mali ni swi nga ha endleka leswaku a laha u ya laha xikolo xi nga kona ku le kule na le kaya so swi nga ku sayivela mali ya ku travel-la everyday kambe vubihi lebyi nga kona swi nga endla leswaku u u va na vulolo u nga lavi ku hlaya tibuku kumbe u u u nga u nga hlayi like u nga vi na nkucetelo u nga vi na munhu loyi a ku susumetelaka ku ri u hlaya tibuku.

Vanhu va bula hi ti hi timhaka ta ta mitlangu ya ya bolo van'wana va dyi va bula hi ti hi timhaka ta vayimbeleri lava dumeke.

Va dyondzisa vanhu swilo swo biha hikuva loko u vona eka swi nga swihangalasamahungu swo tala masiku lawa na vona vo tala ngopfungopfu va xisati a va ha dlhoki a va ha mbali naswona loko hi vone hi languta hala ka vaxinuna na vona va va teka swinepe va karhi va dzaha swidzidziharisi a va ha a va ha fihli nchumu eka masiku lawa.

Vatsari va tifilimi va kombekisa ku hlonipha ndhavuko ndhavuko wa vanhu lava khumbekaka eka tifilimu ta vona naswona va va swi kombekisa eka tifilimu ta vona.

Filimi leyi ndzi yi tivaka ya rixaka ra Afrika i filimi leyi vitaniwaka How to steal three million a ndzi nge hlamuseli swo tala ha yona filimi leyi hikuva na vito ra yona ra ti hlamusela how to steal three million so laha ka ka filimi leyiwa a ku ri na di vulavula hi vanhu lava a va a va a va ri na plan-i yo yiva mali yo ringanela three million.

Swi va swi va endla va titwa onge va vonana hikanene hikuva u kota ku vona ku ri munhu lweyiwa u vulavulaka na yena u tsakile u tsakile naswona u le ka ndhawu ya njhani so swi va endla va tsaka hikanene ngopfungopfu loko va ghinane khale.

Ina wu hlayisekile hikuva ndhavuko wa Vatsonga a wu cincanga leswi a wu ri xiswona khale ni khale wa ha ri xiswona naswona wu amukela wun'wana na wun'wana.

Mhaka yo langutisa mitlangu i va seketela ngopfu vatlangi hikuva na vona va vona ndlela leyi va fanele va tlanga hi yona ndlela leyi va fanele va va train-a ha yona naswona swa swi va nYika nkhinkhi wo wo wo tirha hi matimba.

Tiqambi ta khale i Thomas Chauke, General Muzka Thomas Chauke i dume hi risimu leri nge no tiyisela, swi ta hela, endheni General Muzka yena u dume hi risimu leri nge nomo wu nga fika joni kambe munhu a yo tshama laha kaya.

Munhu loyi a faneleke ku hakela Wi-Fi ya vaaki hinkwavo emugangeni i mfumo hikuva wu nga pfuna vanhu leswaku va kota ku ku nghena eka inthanete va va lava mintirho naswona ya wu nga va pfuna ngopfu swinene va nga pfuna yi nga pfuna vanhu ngopfu swinene hikuva mintirho yo tala sweswiwani yi yi yi yi kumeka eka swihangalasamahungu.

A ndzi ta tiyisisa hi ku ri tirhisa hi hi ndlela leyi faneleka naswona ndzi ri tirhisa kahle leswaku ri ta kota ku ku last-a for nkarhi wa ku leha.

Ndzi ve tshama ndzi tirhisa Samsung Nokia ndzi nga vula leswaku Samsung hi yona ya xiyimo xa le henhla hikuva yi tiyile naswona yi nga yi tirhisa ku ringana malembe manharhu kambe leyi n'wana Nokia yona a yi tiyanga naswona a hi phone leyi ndzi yi tsakelaka.